Ukuze ukwazi ukuqopha i-video ezofakwa ezinkundleni zokuxhumana kufanele kube wukuthi kuqala uthola indawo enombani olungile, kube yindawo ekahle, yindawo e-clean ukuze ukwazi ukuthi ungazuzithola usuthola abantu bekukhulumisa kabi ey'nkundleni zokuxhumana, okokuqala lokho. Okwesibili, umbani umbani ufanele ube kahle endaweni ozothatha kuyo i-video. Uma kuwukuthi awunayo indawo enombani okahle, kufanele uthenge lo mbani ophathwa ngesandla osiza ukwazi ukuthi uqophe i-video le ozobe uyithatha. Kanti futhi okwesibili, ukuthi into le ozobe uyisebenzisa noma ngabe umakhalekhukhini, noma kube yikhompyutha ozobe uyisebenzisa ukuqopha i-video le ozobe uyiqhopha fanele ukwazi ukuthi izipikha zakhona ziyasebenza ukuze uzokwazi ukuzwakala uma wukhuluma, uzokwazi futhi ukuthi izilaleli zakho zikuzwe kahle.

Kwakuwusuku oluyisimangaliso kakhulu kumina, angikaze ngizizwe ngijabule ngaleya ndlela leya. Ngisawulangazelela nje loya mdlalo loya, ngiphinde ngiwubukhe futhi. Kungathi ngalokhu ngiwuphindaphinda nje ngithi kancane kancane ngidamane ngithi thasi njalo nje ngoLwesihlanu ngidamane ngiyibukela wona loya mdlalo , wangijabulisa kakhulu loya mdlalo loya. Kwakukuthi njalo njalo uma sebesondela ngasepalini bethi bayokora, kuthi ngisukume ngisondele eduze kwabo ngibaphelezele impela, kwakumnandi ngaleya ndlela, angikaze ngibe ngijabule kanjeya. Kwathi sewuphelile-ke umdlalo ngazihlelela isidlo sami sakusihlwa esiyingqayizivelekazi, ngapheka iy'nyama nje impela ey'ntathu ey'hlukene, iy'shebo ey'ntathu ey'hlukene nesiphuzo sami esiqandayo esasiseceleni. Ngangijabule kabi kakhulu. Kwakuthi noma bekola laba abanye abakwenye ithimu kuthi kungathi, kuvele kuthi xhifi enhlizweni yami, hawu. Kodwa-ke ngoba azange bakole amagoli amaningi kakhulu ngangijabule kabi, ngaphela lo mdlalo lo ngijabule kabi, hheyi.